Ngicabanga ukuthi mina iy'kole kumele zikwenze kokubili, kungabibikho okuzoyekwa ngoba zikhona iy'ngane ezinethalente lokuthi zingakwazi ukudlala amagemu online, ezingakwazi ukugijima nani nani but imiqondo yazo iyakwazi ukusebenza yenze izinto za-online. Shuthi i-gaming yabo ya-online isezingeni elikahle bangakwazi ukuthi mabenganikwa-ke leyo platform leyo bangenza izinto bangenza ey'bukwayo khona bagcine sebephumelele. Siphinde futhi nakumaligi sinabo abantwana abakwazi ukugijima abadlala ibhola physically. So asikwazi ukubancisha lelo thuba ngoba nakhu sekukhona o-online gaming, nabo kumele balinikwezwe ithuba lokuthi bazithuthukise kuvezwe amakhono okuncintisana ngoba i-competition siyazi ukuthi ihlezi , kuthiwa it's it's healthy if iyenziwa kahle ngendlela efanelekile. So kokubili ngicabanga ukuthi iy'kolo kumele zikwenze kokubili ngokuhambisana, kube ukuthi ama-choices maningi. Makunga-limit ukuthi makuvulwa okukodwa, okukokdwa kuyavalwa. Makuvulwe kokubili ngendlela efanayo.

Ngicabanga ukuthi iy'kole ukuze y'qinisekise ukuthi okwezemidlalo ukujabula kakhulu kunokuthi kube nokuncintisana fanele nalaba abangaphumelelanga mawukuthi akaphumelelanga, noma mhlawumbe bambona ukuthi akenzanga kahle naye kube nento ayinikwayo emenza ukuthi akujabulele ukuthi aphinde ngokulandelayo aphinde angenelele ngoba kukhona ozokuzuza. Kungagcini ngokuzuza laba ekuthiwa baphumelele, kodwa nalaba abangaphumelelanga makube nento abayinikwayo ekhombisayo ukuthi igalelo labo liyabonakala futhi baya encourage-wa ukuthi ngokuzayo baphinde beze ukuze futhi benze kangcono kunalokhu abakwenzile.

Ngicabanga ukuthi into ebalulekile lana ukuthi bakwazi ukusebenzisana bobabili, bakwazi ukuthola ukuthi ama-strength abo akuphi nama-weaknesses abo akuphi. La omunye e-strong khona, la omunye a-weak khona bakwazi ukusebenzisa kungabibikho ukuthi bazoncintisana ukuthi ngoba lo omunye u-strong ekuthatheni iy'thombe kodwa uyena onekhamera, angabe uyena onekhamera akasakwazi ukukunikeza lo . Kufanele kube nokuthi bayakwazi ukuthi ikuphi la bezosebenzisana khona. Iyona ndlela ezovimba ukuthi iy'nkinga ey'qhamukayo bakwazi ukuzimela ngoba bazobe besebenzisana kungekho ozobe efuna ukuba ngcono kunomunye, kodwa kuyinto ababambisene ngayo ukuthi sobabili siyasebenzisana ukuze kuphume into enhle.

Ezemidlalo ziyakufundisa lokhu, amakhono, izindlela yokuziphatha, ubuholi nokuxhumana ngoba ngesikhathini nisemidlalweni kunendlela yokuziphatha yakhona okufanele uziphathe ngayo. Kunezinto ongakwazi ukuzenza ngoba uyadlala. Kunendlela yokuthi uyahola la esayidini lakho leyo leyo role oyidlalayo uwena okufanele uyenze sho ukuthi iyaphumelela. Uphinde futhi nendlela yokuxhumana ngoba kufanele njalo uhlala ukhuluma nabantu enisethimini eyodwa nabo, kuyakufundisa ukuthi ukhuluma kanjani nabanye abantu. So ezemidlalo ziyakufundisa ngoba akugcini lokho ukuthi uzogcina ngokukwenza mhla eyokwenza ezemidlalo, kodwa noma esephumile esesemphakathini uyaqhubeka nala ma-values awafunde ngesikhathi efunda ezemidlalo. So kuyasiza kakhulu ukwenza abantu abasha ukuthi bakwazi ukuy'phatha, bakwazi ukuyigcina, bakwazi ukukhulumisana nabanye abantu.

Abafundi kumele bazi ukuthi abahluleli abanye abafundi okungebona abaqhamuka ezweni labo. Bazi ukuthi ama-values abo nakuba engafani kodwa awukwazi ukumahlulela omunye. Bafanele bazi ukuthi bayafana bangabafundi bayafana bonke, bonke bangabantu abafanayo. Nakuba bekhuluma iy'limi ezahlukene namasiko abo engafani kodwa ekugcineni kwakho konke sonke singabantu, bayafana. Kufanele bafunde ukwamukelwa umuntu njengoba enjalo, ungamehluleli kodwa umamukele umuntu njengoba enjalo. Bafundiswe ukuthi ngaphambi kokuba ukhiphe into oyifuna ukuyenza komunye umuntu ziqale uzifake wena ey'cathulweni zalowo muntu ukuthi lokho ubungathanda yini uma kwenzeka kuwena? Iyona ndlela le ozokwazi ukuthi ubahloniphe abanye abantu, bazihloniphe nabo ngoba uzobe enza into la afuna naye angathanda ukuthi yenziwe kuyena ukuze ayenze komunye umuntu.

Njengelunga njengelunga lomphakathi elikhethiwe ukuthi likhulumele umphakathi kwisikhulu sikahulumeni ngendaba yesikhungo sokuthi kuthuthukiswe ezemidlalo endaweni yakithi, phakamisa ukubaluleka kokuthi kubaluleke ngani ukuthi sibe nalesi sikhungo. Lesi sikhungo sizosisiza ekusiqoqeleni intsha ukuthi ingabi uvanzi ngoba izobe ichitha isikhathi sayo esiningi isey'nkundleni laphaya zemidlalo yenza yonke imidlalo ekhona izivocavoca. Nomphakathi nje wonke uzobe usizakala ngoba makukhona abadinga ukuy'vocavoca uzoya khona ngale kokuthi aze aye le kukhokhelwa khona ukuthi azivocavoce. Kodwa uma ngabe ezemidlalo, inkundla yezemidlalo yethu isezingeni eliphezulu, ivikelekile kuzosisiza ukuthi siwumphakathi sikwazi ukuy'vocavoca , sihlezi siyimiqemane ngoba sizobe siy'vocavoca. Nentsha izohlezi iyimiqemane futhi ikwazi ukucabanga into ephokophelela phambili ngoba isikhathi esiningi izobe isisebenzisa ekutheni ilapha ey'nkundleni zemidlalo yenza into ebalulekile. Akekho umuntu ohlezi ekhoneni ongazi ukuthi wenzani.

Ukuthi uxhaso abalitholayo kwamele baye emphakathini kwenziwe uphenyo or ucwaningo lokuthi umphakathi wakuleyo ndawo yini oyifunayo, ofisa ukuthi ibe khona emphakathini. Kungabi wukuthi uhulumeni noma lawo ma-organization ayazicabangela wona ngoba azicabangela wona ukuthi yini angayenza emphakathini. Uthole ukuthi azoletha into umphakathi into ongayidingi. Kanti uma ngabe aqale enza ucwaningo athole ukuthi ikuphi umphakathi okudingayo nokubona kuyisidingo ukuthi masibe khona ebese-ke kulethwa leyo mshini ezokuthi uma ifika nomphakathi iy'jabulele ngoba izobe isibona isidingo sayo bese iyakwazi ukuthi iyigcine, iyiphathe kahle, ingayisebenzisi budlabha. Ngoba uma ngabe kulethwe into umphakathi ongayidingi nongasiboni isidingo sayo abakwazi ukuyiphatha kahle kodwa makuzolethwa into abayidingayo, abasibonayo isidingo sayo, nabo bazokwazi ukuyinakekela bayisebenzise ngendlela eyiyona.